Akhaonto ya cheque-e le ya peeletso, di farologana ka mekgwa ya tsona wa tiriso le melemo e di fang bareki. Akhaonto ya cheque-e, e dirisiwa thata mo tirisong ya letsatsi le letsatsi, jaaka go lefa ditshenyegelo, go tshwara madi a tsenang le go dira ditlamelo ka karata kgotsa ka inthanete. Molemo wa yone ke gore, e fa moreki tšhono ya go tsamaisa madi a gagwe ka bonolo le ka bonako. Akhaonto ya peeletso, e ikaegile ka go kgona go boloka madi lobaka lo loleele, antse a bona morokotso, le fa akhaonto ya peeletso e sa letle tsepamo ya tiriso jaaka ya cheque-e, e kgona go rotloetsa moreki gore a boloke madi a gagwe le gore a itse mokgwa o madi a gagwe a yang kwa go ona. Mme seno, se dira gore motho a nne le kitso ya go dirisa madi.

Fa o batla go bapisa dithulaganyo tsa thuso ya kalafi, go bona se se siametseng lelapa la gago, go botlhokwa go akanyetsa dilo tse di farologaneng, tse di ka amang ditlhopho tsa gago. Sa ntlha, leba gore madi a o tla duelang kgwedi le kgwedi o sekaseke gore a lekana le tekanyetso ya gago. Mme fela sa bobedi, sekaseka gore mofuta wa kalafi o akaretswang mo lenaneong le, o akaretsa dipetlele, dipholo, ditlhatlhobo le kalafi ya ditlhabi, mme o bone gore a e tsamaelana le ditlhokego tsa botsogo jwa gago le ba lelapa la gago. Mme gape, o tlhokomele gore a thulaganyo e, e akaretsa dipholo le dingaka tse o ka di bonang mo lefelong la gago, seno se tlile go dira gore o bone pholo ka bonako, ga mmogo le gore ditlhokego tsa gago di nne di atlegile.

Sekoloto sa gago, di hisetori ya go adima madi, di ama thata tsela e o ka dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, ka gonne beng ba dikarata ba leba boitshwaro jwa gago mo taolong ya madi, pele ba ka go dumela. Fa o na le sekoloto se se ntsi, se iseng o se duelele ka bonako, kgotsa hisetori ya go palelwa ke go duelela dikoloto, seno se dira gore kopo ya gago e gannwe kgotsa o fiwe karata ya mafela a kwa godimo. Ka fa letlhakoreng le lengwe, fa o na le hisetori e e molemo ya go adima madi, ebile o duela ka nako, banka e ka go bona o le motho yo o tshepegalang, mme o fiwa karata ya ditshwanelo tse di botoka. Go tokafatsa maemo a gago, o tshwanetse go duelela dikoloto tsa gago ka nako, le go tila go dira dikoloto tseo se keng o kgona go di duelela.

Tax-free savings, ke mofuta wa polokelo o dumelang gore motho a boloke madi a gagwe le go bona dipoelo mo go one ka ntle le go lefisa lekgetho mo dipoelong tseo. Seno, se raya gore fa o na le akhaonto ya TFSA, madi a o a bolokang a gola ka kgolo ya morokotso, mme dipoelo tseo ga di tsenngwe mo palong ya lekgetho. TFSA ke tsela e e siameng ya go rotloetsa boitshoko mo polokelong, le go atisa madi a gago, ka gonne ga o nne mo kotsing ya lekgetho mo nakong e e tlang, fa o batla go ntsha madi a gago. Ka jalo, seno ke thulaganyo e mosola mo go itireleng kagiso ya madi mo nakong e telele. Mme sena, se thusa bareki gape gore ba kgone go dirisa madi a bone ka tsela e siameng le ka mokgwa o tla ba tswelang mosola.

Fa o le moreki, o na le akhaonto ya madi a bolokileng e nang le morokotso o o kwa godimo, go botlhokwa gore o itse ka dituelo tse di tlwaelegileng le melawana e amang le mofuta o wa akhaonto. Akhaonto eno, e atisa go fa morokotso o kwa godimo, go feta akhaonto ya peeletso e tlwaelegileng. Mme seo, se ka tla sa nna le melawana e rileng. Gantsi go na le selekano sa madi, ao wa tshwanetseng go nna o a bolokile mo akhaontong gore o kgone go iponela morokotso o buang. Mme fa madi a o a wela, ka fa tlase ga le selekano seo, o ka tlogela o sa bone morokotso kgotsa o a duela madi a kotsi. Ka jalo, go botlhokwa gore o lebe melawana wa account-o ka kelotlhoko, itse le selekanyo sa mafela, le maemo a dirang gore o duele gore o kgone go bona molemo o utlwalang.

Dumela mookamedi, kana moemedi ke ne nka rata go buisana le wena ka go nna le insurance ya botshelo jotlhe, ka gonne ke batlo netefatsa gore lelapa la me le sireletsegile, fa go ka direga sengwe ka nna. Boemo jwa me fela jwa botshelo bo itekanetse, ka gonne ke mo seemong se se botoka, ebile ga ke na malwetse a a sa foleng, ke ikatisa ka metlha, ebile ke ja dijo tse di nang le phepo. Ebile gape, ke ne nka rata o ka mpolelela ka mefuta e farologaneng ya inšorense ya botshelo jotlhe, jaaka e nang le boleng ba peeletso le e senang bona, mme gape, o mpontshe dipharologano mo dituelong. Ke ne ke batla thulaganyo e ka nthusang mo isagong fa nke ka tlhoka tšhelete, kana one madi, mme gape e ka sireletsang lelapa la me mo nakong ya fa ba ka iponela mathata.